Leyo nto ningayilungisa ngokokubana nihlale phantsi nobabini niqalise nenze izinto ezizawuthi zinonwabise, njengokubana nidlale imidlalo yenu enobabini, niqalise ubukela into eniyithandayo nobabini. Ngaleyo ndlela yonke into eyenzeka phakathi kwenu niyakwazi ukuthi niphinde nibuyelane, nincokole kube mnandi.

Ukuba ne-group yosapho kubalulekile ngoba yonke into enithi nifune ukuyithetha ningekho sendaweni enye niyifaka egruphini. Ngoko ke wonke umntu akwazi ukuba afumaneke abone nento ekuthethwa ngayo ngaloo mzuzu ayazi.

Amakhasi onxibelelwano kwelinye icala abalulekile ngoba uyakwazi ukuba ufumane umntu ngokukhawuleza. Yenza kubekho iindlela ezininzi zokwenza uvano. Kwelinye icala kuthi kwenze iingxabano ezininzi ngoba abantu bafaka izinto ekungamelanga bazifake, bathethe nezinto ekungamele bazithethe kumakhasi onxibelelwano.

Abantu bathi baxhatshazwa kakhulu kumakhasi onxibelelwano. Loo nto ke iye ibe mbi kakhulu ngoba abantu baphetha abanye bezilimaza abanye bezisuba nemiphefumlo ngenxa yezinto ezithi zithethwe kumakhasi onxibelelwano. Ukhona endimaziyo owaphetha ethatha umphefumlo wakhe ngenxa yezinto ezithe zashukuxwa ngaye kumakhasi onxibelelwano ezamenza waphelelwa sisidima.

Ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla engakhuselekanga iyabetha kakhulu leyo nto ngoba uphetha ulahlekelwa ziinkcukacha zakho ezibalulekileyo. Umntu endimaziyo walahlekelwa ziinkcukacha zakhe zaphetha zibonakala kwabanye abantu ngenxa yokusebenzisa iWi-Fi engakhuselekanga. Ngoko ke yaba kukulahleka kwezinto zakhe ezibalulekileyo.

Andizivi kakuhle ngoba ke idatha leyo kusube uyithenge ngemali yakho. Ngoko ke hayi ayihlali kakuhle into yokubana ibe kanti iyakwazi ukuphelelwa, ngoba ngelinye ixesha iphelelwa iseninzi ube ungekayisebenzisi kakhulu, ube kanti kukutshona kwemali yakho.

Iinkampani ezisebenzisa olu hlobo zingathi ziphucule leyo chatbot yazo ukwenzela ikwazi ukuba ithethe namanye amalwimi. Ngaloo ndlela abantu abangakwaziyo uthetha ulwimi lesiNgesi basachaneka okwangoku. Kanti ke ingaphuculwa leyo nto ngokuba bakwazi ukuyiqhelisa namanye amalwimi, apho ke ngoku abanye abantu bazawukwazi nayo ukuyisebenzisa ngokugqibeleleyo.

Iindaba ezibuxoki ziyakwazi ukunwenwa kwimakhasi onxibelelwano. Ngoko ke kuye kufuneke ukuba wena ungumntu ukwazi ukuhlela okanye ulinde into yokokubana ufumane iinkcukacha ekuzizo okanye zide kube khona umntu ohambisana nazo onobungqina. Kubalulekile ke ukubana ukholwe ngokuba ubone ubungqina kumakhasi onxibelelwano.

Ngathi ndimxelele umhlobo wam lowo ukubana ayilunganga into yokubana usasaze ulwimi olungelulo okanye usasaze iindaba ekungezizo, ezibubuxoki, ngoba loo nto ithi ichaphazele abanye abantu okanye iimpilo zabanye abantu.

Ukusebenzisa iWi-Fi kwathi kwathi kwandichana ngoba ndandiyisebenzisa ndizobhala iimviwo zam. Kwathi ke ndisathi ndiyabhala kwapam umbane, yaba kukucima kwayo ke leyo Wi-Fi. Ndathi ndasebenzisa ifowuni, iselula yam apho ndakhonektha ngayo kwi-laptop ukuze ndikwazi ukuqhubeleka.

Kubakho kweemfonomfono, ngoku amaphepha awasathengwa kakhulu, kuvele nje kusetyenziswe iiselula okanye i-intanethi ukufakwa iindaba, zipapashwe khona. Abantu bathi bazifumane bengengqe ngecala kwiindawo zabo, akunyanzelekanga uba bahambe baye ezivenkileni apho bazawuhamba bayothatha amaphephandaba khona.

Ndingayithengela ngoba ke kule mihla sekusetyenziswa amakhasi wonxibelelwano ukwenza izinto zemfundo, ezinye zithi izinto zemfundo zifakwe ezifowunini. Ngoko ke yena ngokungabi nayo uyawuthi ashiyekele ngasemva.